Le mfuyo yam ndinayo yeenkukhu eyona nto inkulu izawundinceda ngayo kukuba indizalele amaqanda ndikwazi ukuthengisela abantu ndikwazi nokufumana imali ngaloo ndlela leyo. Ndizawukwazi ukwenza imali ngezi nkukhu xa ngabe ixesha ndizixhelile, ndizithengisele abantu ndibe ndishiye ezinye.

Makuhlale kubekho iimithingi ezithile okanye intlanganiswano ezikhoyo ukuze kukukhunjuzwe abantu endisebenzisana nabo ukuba yintoni ebenza ukuthi bavuke amalanga kwaye ndibancede bakhuseleke babe ngabantu abenza umsebenzi wabo ngendlela elungileyo.

Ukuqala kukufumana abantu abazondijongela umhlaba wam ukuba usendaweni erayithi, usendaweni enamanzi arayithi na. Ingaba umhlaba wona ungumhlaba oza kuqhumisa intyatyambo yam nam yaye ingaba uzondifakela na imali. Kodwa endifanele ndizijonge kukuba imanyoro izawukwazi na usebenza xa zidibane nalaa mhlaba kunye nembewu.

Eyona nto yenza uba ndicinge uba amashishini la akufutshane nam azawuthenga kum imifuno, imifino, ingenxa yoba wona athengisa iimilimili needrinki mna ndingumntu othengisa imiqhamo kakhulu. So konyanzeleka ukuba bethenge kum kuba isendim ndodwa onefama enkulu nevulekileyo kwaye nenemifino eqhamileyo.

Sithatha iipesika sizibeke kwingxowa elangeni, siqaphele uba oko komile ngaphandle imozolu ikulungele, itshiswa lilanga kakuhle na. Emva kwexesha xa sele yomile siyivalela eplastikini ezenza ukuthi iplastiki ihlale ifuthene ingabi yiplastiki ethe nca ukuze zihlale zikulungele utyiwa.

Ii-drones zingaluncedo kakhulu kubafuyi nabalimi kuba zizobajongela xa kukhona into elimaza iziqhamo zabo okanye imfuyo yabo. Kulapho izobonakalisa, zizoindikheyitha okanye zixelele xa khona into eyingxaki eyenzakalayo emasimini okanye emfuyweni yabo.

Xa ndisenga ibhokhwe okanye inkomo ndiye ndiyenze izive, izive ikhuselekile endaweni ukuze sikwazi uqala umsebenzi esize ngawo. Xa sendibona uba ndivumelekile okanye sendinalo ithuba loba ndingasenga nditsho ndisenge ndingaxabananga okanye ndilwile nenkomo .

Kunyanzelekile ukuba sihlale sixelele abantu ukuthi akuvumelekanga uba okanye banqumle imithi kuba imithi isizisela umoya ococekileyo kunye isiklinela ne-atmosphere yethu.

Kuye konakale kakhulu, umhlaba ubadabhudabhu okokuqala, usogqiba ube nodaka oluninzi zife iziqhamo okanye izityalo zabalimi kwaye imfuyo nayo iyaphela. Ke ngoku kuye kube bhetele xa ngaba izikhukhula zizoza kwaziwe ngexesha also kuze kuzokwazi ukuthi abalimi bakwazi ukuzama iindlela zokuthi bakhusele okanye bayithathe kwamsinya imfuyo yabo bahambe nayo.

Njengomasipala, njengomphathiswa wezoqoqosho kofanele ukuthi kuhlale kucocekile emigaqweni kunye nakwizindawo ezikufuphi nendawo abalimi abakuzo ukuze kukwazi ukuthi iziqhamo zabo zikhule ngendlela efanelekileyo. Kwaye namanzi, kube neetephu ukuze amanzi abe kufutshane ukuze zingomi yonke into ikhule ngexesha elirayithi nangexesha kwaye ibe freshi ngalo lonke .

Ndingamcebisa ukuba kufuneleke ahambe ayothetha noceba okanye athethe nomphathi wezoqoqosho ukuze ave ukuthi angakwazi umpha na indawo inxiwa lokuthi enze iphothaninyana, indawo encinci yokuthi akwazi ukulima kuyo. Xa seyifumene kulapho angakwazi ukuthi andise abenazo ke nee-idea zokuthi angenza njani yonke laa nto yakhe.

Isoloko ingamaqanda kuba iinkukhu zizala amaqanda ngalo lonke ixesha.

Ngesithuthi sam ndihamba ngaso iveki ibe nye okanye zibe mbini enyangeni xa ndizolima, akuphinde futhi ndidinge ukuthi ndihambe ngayo. Ndenza imali eninzi ekwaziyo ukuthi ivale yonke laa nto yokuba bendike ndangena ngemoto yam okanye ngesithuthi sam egadini.

Xa isithuthi sam sicocekile isivuno sam sizawukhawuleza siphele, abantu bokhawuleze basithengele kuba sisendaweni ecocekileyo, ke ngoku amagciwane awekho kakhulu.

Ukuvuna ngezandla kwenza uba ungamotshi enye ireyi yesibini kodwa xa kuvunwa ngomatshini, umatshini uyakwazi nomosha ngoku uncedayo ecaleni.

Intlanzi ekuthiwa yi-tuna yintlanzi ekwazi unceda ingaphakathi labantu abaninzi, imisipha nokuthi imizimba ama-joints la abe neoyile.

Iinkukhu ziluncedo kakhulu ekulweni indlala kumakhulu kubani zenza, zizala amaqanda iinkukhu kwaye ziphinde futhi xa kuhambe ixesha okanye kwenzeke uba zifile uyakwazi nokuthi azitye akwazi ufumana into yolala etyile. Abantu bayakwazi nothenga amaqanda baphinde bathenge nazo nezo nkukhu.

Ndiye ndijonge ukuba umntu uzimisele kangakanani unoxanduva olungakanani ekufaneke alujonge, uwudinga nakangakanani na umsebenzi. Ingabe ungumntu ozimiseleyo na ukuthi angasebenza na naphantsi kwesimo esinjani na? Sendithethela kwindawo ekudingeka ukuthi kube .

Ndingathengisa ikhaphetshu kuba ayona ayinalo ixesha lonyaka lokhula.

Ukunxonga iimbotyi kunceda exesheni lokuba xa kungenambane kwaye kungenafriji uyakwazi ukuthi ihlale irayithi

Iingenelo zofuya iinkomo egadini zinceda , ezilalini zinceda ngoba ziyakwazi noncedisa kakhulu ngegadi.

Imicelimingeni yale mitshini kukuba abantu abazosebenza efama bazoba mbalwa kuba nale mitshini izothathela abantu imisebenzi. Okwesibini, ikhawulezisa nje iyatyhoboza ecaleni kuba ayihambeli phezulu kwaye ayikhethi xa ihamba, ihamba kuphela inyathela naphezu kwayo yona le mfuyo or olu limo .

Ujongilanga yena yintyatyambo enexesha lithile lokukhula enyakeni. Ikhula xa kushushu qha, ikhula xa kushushu qha kunye naxa kunelanga.

Ukuze inyama ingakhawulezi ibole kufuneka uyomise, uyifake ityiwa uyomise ukuze ikwazi uhlala namalanga athile. Uqale uyibeke isisefo, isisefo eso senzela ukuthi amagciwane neempukane zingangeni .

Iingenelo zokuba ngumfama wentsangu eSouth Africa uzawubotshwa qha.

Elona futhe inalo lilunge kakhulu kukuba uyakwazi ukuba ungathengi ukutya okusexabisweni eliphezulu okanye imifuno esexabisweni eliphezulu uthathe emfuyweni yakho, okanye abantu bezothenga kuwe wena ibe nguwe owenza imali.

Ukungabiyelwa kwendawo yakho yefama, ukungabi naye umgadi ojongileyo kwaye ukungabhatali kakuhle abathengiseli bakho.

Ndingenza indlela yokuba ndihlale ndenza isiqinisekiso sokuba ndiyazijova oko zifumana amayeza azo alungeleyo ukuze zihlale ziphephile kwaye ndihlale ndiziveza onxibelelwano ukuze babone abantu ukuthi ikhona into endiyenzayo .

Iingenelelo zokufuya iinkomo kukuba eyadini zizawutya ingca kwaye egadini zizawuncedisa xa ndilimile.